Ndicinga ukuthi funeka siyazi ukuba amakhambi esintu abaluleke kakhulu, nto nganye esiyibona ikhula endle inomsebenzi wayo. Masingayitshabalalisi ngoba izowunceda omnye wethu okanye usisi wakho, umama wakho, udade wenu, umntana wakho, umntana wakokwenu. Ngoko ke iinto zesintu nendalo esiyibonayo ikhula edlelweni masingayitshabalalisi.

Imfundo ibalulekile noba ndicinga ukuba ngumlimi, kukhona apho ndizobethakala khona uba andifundanga, kaloku imfundo sisitsixo.

Ewe ndicinga ukuzifuyela iinkukhu zam ekhayeni, indlela inyama yenkukhu edura ngayo evenkileni ufike amaqatha amabini ebiza ngaphaa. Ngoko ke kubalulekile ukuthi umntu azifuyele izinto zakhe, ayikho enye indlela enosiphilisa ngcono ngaphandle kokuthi sizicingele thina. Ukufuya ndibona kubaluleke kakhulu, iinkukhu, ube neenkukhu zakho ziza kukuzalela namaqanda yonke into uthengise.

Ndicinga ukuba licebo elihle ukuthi abafundi bangene kwezolimo bafunde ukuzilimela ukuze bazenzele imali, nangenxa yokunqaba kwemisebenzi, kwenzela baphume nakwiziyobisi.

Kukuthi ngeli xesha isazihambelayo iqhathulayo uyihoye kakhulu, uyikhathalele, ukwenzela ukuba naxa zinengxaki imfuyo yakho ukwazi ukuyibona lula. Xa ungengomntu unonakekelo angeke uyazi xa ingaphilanga, awunokhawuleza uyibone.

Akukho lula ukufuya iibhokhwe ngoba namasela ayakwazi ukuziba iibhokhwe, abanye abantu baye babhenele bathi kulula ukufuya iibhokhwe ngenxa yoba amasela ayoyika uziba iibhokhwe. Awoyiki uziba iibhokhwe, ayaziba. Kuphinde kungabilula ngendlela yoba iibhokhwe ziinto ezisetyenziswa xa usenza amasiko abantu abadala. Ngoko ke kufuneka uzinonophele, zikhule kakuhle iibhokhwe zakho.

Umsebenzi wawo ujongelwe phantsi kuba kusithwa abafundanga, kanti bafundile isininzi sabo qha kungenxa yokuba kungenxa yokunqaba komsebenzi. Loo nto yabangela ukuba bazibone bephangela ezifama.

Ukulima iitumato akukho nzima xana umhlaba wakho uqale uwutshekishe, uwufake igwane okanye umgquba ngokwaneleyo. Loo nto yenza ukuthi umhlaba wakho ube lula ukukhawuleza ikhule itumato yakho. Nesizini ke ibalulekile unkcenkceshele, ukukhuthalele ukunkcenkceshela, utshekishe oko.

Isityalo endingathi ndithande ukuhlala ndinaso ndisityale litswele. Itswele uyalitya liluhlaza ukulwa neento ezimdaka emzimbeni, umzekelo ukuphupha usitya liyanceda kwizinto ezinjalo, iinto ezimdaka. Uyalisebenzisa ekuphekeni, uyakwazi ulisebenzisa futhi xa uneengxaki zesibeleko noba ngamazantsi esisu. Ubilisa amanzi ube unqunqele itswelo lakho noba kusebhakethini, ugalele laa manzi abilileyo, uchophe kuwo deske abe ayaphola amanzi kuphume ubumdaka apha kuwe kwisibeleko sakho.

Yho. Ukusebenza ezifama kona akukho lula ngoba kaloku kunamaxesha athile okuba uhlale endlini ungasebenzi. Ngoba iinto ezithile zinamaxesha azo ezifama, ukuvuna kuvunwa ngexesha elithile, ukutyalwa, yonke into inamaxesha wayo. Ngoku ixesha elinintsi uhlele ndlini unento yoba ungenzi nto. Iyachana loo nto ngokwasezimalini, nasendlini kuba nzima uyalamba. Loo nto ke ifunisa ukuthi usebenzise ingqondo ngokuthi

Eyona nto ibalulekileyo ethengwayo ngabantu emarikeni ndicinga ukuthi ngamazambane. Ngoba amazambane ayangena kwinto yonke oyiphekayo xa ungumntu ozihluphekelayo, uthenge amazambane nomgubo wakho utsho upheke ukutya kwakho utye uhluthe ufane nabanye abantu.

Into enokuwunceda ukuthi imfuyo yakho ingangenwa zizifo, xa ungumfana, mfama fanele ukuba unazo izithintelo, izitofu, amayeza emfuyo yakho ukwenzela ukuthi inyanga nenyanga okanye uzigalele noba yiveki neveki. But kodwa funeka imfuyo yakho ihlale ikhuselekile ngokuthi uyitofe okanye uyityise amayeza ukwenzele ukuthi izifo zihambele kude kuyo.

Ewe kufanele umhlaba wabiwe ngokutsha kungathwa amafama amadala mawabelwe umhlaba ongakanani ongaphezulu kunaba basakhasayo. Ngoba naba basakhasayo naba basezayo basithi, sifuna umhlaba omkhulu ukwenzela ukuthi sizokwazi ukutyala ngokwaneleyo, sizokwazi ukuthengisa siqashe nabantu abangaphangeliyo. Ngoko ke kubalulekile ukuthi makulinganwe kungabikho abantu abaqhathekayo ngenxa yoba nabo besakhasa. Nabo abaya badala babeqala bakhasa.

Into endingaqale ndiyicinge yinto yokuba zife njani ezi nkomo, yintoni unobangela woba zife. Ngoba kaloku ndihlala ndizinakekele, ndizifaka izitofu, ndizipha amayeza wazo. Okunye endinoqinisekisa ngako kokokuba abantu abayityi inyama yazo ngoba kaloku andiyazi ukuba zibulewe yintoni.

Izityalo ezityalwa ebusika ezithi zimelane nobusika ngumbona, umbona utyalwa ebusika, namazambana. Zizo izinto endiziqondayo ezityalwa ebusika ezithi zimelane nako konke okwenzeka iimeko zasebusika.

Imvula eyenza izikhukhula akubikuhle kwizityalo ngoba kaloku izityalo azidibenanga nemvula eninzi kakhulu. Ngoko abantu abalimayo okanye amafama abasengxakini kakhulu xa kuthe kwanetha iimvula ezingapheliyo.

Into yokuqala endingayicingayo kukuba mandihambe ndiyohlangula iigusha zam kuloo nja, ndiyibethe ndizame ukuyibetha uba mayihambe. Emva koko uba zikhona ezilimeleyo iigusha ndizame ukuncedana nazo upholisa amanxeba uba zingaqaqanjelwa kakhulu.

Uphawu lundinceda ekuthini ndikwazi ukohlula ezam iinkomo kwezinye xa zithe zadibana edlelweni. Uba zingenaphawu zingadibana, ziyafana mos iinkomo. Andinokwazi ezam, andinozazi ezam uba zeziphi. So, lubalulekile uba iinkomo zakho mazibe nophawu lwakho.

Ihoko yam ndiza kuyenza ibe yindlu yamazinki. Apha phantsi ndizawuzama ukuyisamenta then ndibeke imethanyana ukwenzela ukuba kungabiludaka. Iihagu ziyathanda indawo enodaka, ndifuna zingahlali eludakeni, ndizawuzama usamenta ndiyilungise kakhule ndenze, ndifake ezoo methi. Ndilungiselela udaka uba lungabikho.